Athi thu vhuya nda ita ḽounu mara ndi humbula uri identification ndi yone ya vhuṱhogwa, kha zwithu zwinzhi thi thu vhuya nda ya nda ita ḽounu, so zwi nga balela uto amba zwa vhukuma uri muthu ane a kho ṱoḓa u ita ḽounu u tea uto ita mini. Kana zwithu zwine a kho tea u ḓa nazwo a tshi ita ḽounu ndi mini na mini, mara ndi a zwiḓivha zwori phurufu of aḓirese na phurufu of identity ndi zwiṅwe zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, a u koni u ita tshithu u si na nazwo hezwo zwithu zwinzhi tshithu tsha banngani.

Ndi tsha vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri u badela heyo tshelede, zwa zwi kho amba uri u khou sethifaya uri ndi nṋe ndi nda ḓovha ndi kho dzula khayo heyo nnḓu, ahuna muṅwe muthu ane anga ḓa a i renga nṱha hanga, ngori ndo no badela tshelede ya u sumbedza uri ndi kho ṱoḓa u i renga kana ndi kho i ṱoḓa heyi nnḓu. So ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa.

Ee waya wayo waya UIF wa kiḽeima wa kona u wana tshelede, hune ho hune heyo tshelede i nga u thusa ngori wo laṱelwa nga mushumo u swikela u tshi wana muṅwe mushumo, unga kona uvha u na tshelede yane ya ḓo kona u thusa u swikela zwezwo u tshi wana muṅwe mushumo. So ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa uri wanga yau kiḽeima tshelede yau UIF zwi nga u thusa uri u kone u phusha zwithu u swikela u tshi wana muṅwe mushumo, kana zwa hanefho mushumoni, kana muṅwe mushumoni muswa kana tshiṅwe na tshiṅwe until tshi tshi itea zwinga u thusa uri u kone uvha u na tshelede u swikela zwezwo.

Athi tu vha na nḓivho yavhuḓi nga haya mafhungo, izwo zwinga balela uḓo vha vhudza zwavhuḓi vhuḓi uri zwithu zwa hone zwi to tshimbilisa hani kana vhathu vha itisa hani thi thu vhuya nda zwi ita, so athi tu vha na nḓivho yavhuḓi nga heyo thopiki u to amba ngoho ngoho, ezwo zwi ḓo mmbalela u fhindula heyi phindulo ngori a thi khou ḓivha tshithu nga hayo, ṋamusi nda nga zama u tsheka zwithu ndi kho shavha uri ndi ambe zwithu ndi sa ḓivhiho tshithu nga hazwo.

Nga nḓivho yanga ndi a zwiḓivha ndi ḓivha uri foreign exchange, ndi tshone tshithu tshine tsha thusa vhathu uri vha kone u vhona uri tshelede i tshi bva kha shango heḽi itshiya kha ḽiṅwe shango uri zwi to shumisa hani kana zwi to itisa hani, huna vhathu vhane vha kho tea uvha vha khou monitha uri zwithu zwa hone zwi tshimbila nga nḓila ya raithi kana nḓila ḓe. U ṱo amba ngoho a thina knowledge khulwane kha zwithu zwa foreign exchange mara ndi a ḓivha uri, huna vhathu vhane vha kona u tea u vhona u maker sure uri exchange rate itshi ḓa i so itshi ya i so zwi khou tshimbila nga ngona zwi khou tshimbila nga nḓila ine zwa kho tea u tshimbila ngayo.

Ndi vhona u nga ri kharali sa muthu muṱuku, u sina knowledge ya hezwo zwithu, auna ndavha nga hazwo ende tshiṅwe tshifhinga sa muthu muṱuku u vhona ungari ngori u muṱuku zwithu zwiṅwe zwi nga si ite kha iwe. So vhathu vhanzhi vhaṱuku a vha zwi dzhieli nṱha ngauri vha vhona ungari ngori ndi vhaṱuku zwi nga si ite khavho zwithu zwa so na so, so vhunzhi havho a vha zwi dzhieli nṱha, a vha zwi dzhieli avha zwi iti sa zwithu zwa important, zwi amba zwori vhanzhi a vho ngo ḓi imisela u contribute.

Tshifhinga tshinzhi muthu o lovha a balelwa u fhedzisa u badela goloi zwi amba zwori, vhathu vhane vha vha vha in charge of tshelede ya hoyo muthu ndi vhone vhane kho teya u badela hetsho tshikolodo. So kharali nṋe hu nṋe muthu o ṅwalwaho sa muthu ane a kho tea u ṱhogomela zwithu zwawe, kana muthu ane a kho ḓo wana dzi tshelede dzawe ndi nṋe nda nda tea u vha responsible kha u badela tshelede ya heyo goloi i songo badeliwaho, kana vha ḓo dzhia goloi vha i rengisa vha dzhia tshelede ine ya kho shotha.

Ndi ḓivha zwori sa muthu a tshi kho shuma, muṅwe na muṅwe ṅwedzi une a hola huna tshelede vhane vha i dzhia i tshi khou ya kha UIF. Ende hezwi muthu mushumo u tshi fhela, heiḽa tshelede wa kona uya wai kiḽeima sa tshelede yane ya ḓo u thusa u swikela u tshi wana muṅwe mushumo.

Ufha muthu ane a kho renga nnḓu yawe yau thoma advice, ndi zwiṅwe zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngauri huna zwiṅwe zwithu wa tea uvha u kho zwiḓivha ende sa nnḓu yau, yau thoma a u ṱoḓi uita mistake ine ya ḓo ita uri u shavhe u renga iṅwe nnḓu. After that ngori zwithu zwe wa zwivhona u tshi renga nnḓu yau yo u thoma, ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa u wana advice from vhathu vhono, vhare no vhono rengaho dzi nnḓu ngori zwi ngau thusa nga maanḓa.

Ee ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori zwithu zwinzhi a ri gudisiwi zwikoloni, zwi amba zwori u tshi ḓo zwi ita u tea u guda from u tea u guda ubva kha vhathu vhane wavha ḓivha vhono zwiitaho, kana u tea u tea u ya kha u vula dzi inthanethe wa ḓi sedzela iwe muṋe, uri zwithu zwa hone zwi itiswa hani. Zwi amba zwori kharali u kho wana vhathu vhane vha nga kona u thusa ngazwo u tshe muṱuku, ubva vhuṱukuni zwi ngavha zwithu zwa vhuṱhogwa nga maanḓa, zwi amba zwori hetsho tshifhinga tshi tshi ḓa uvha una knowledge uri uri ndi kho tea u ita hezwi zwithu zwi tshimbilisa so na so ndi tea u ita so na so.

Zwine nda nga muvhudza ndi uṱori heyi tshelede ndi ya vhuṱhogwa, ende hezwi mushumo wa nga fhela not uri wo ṱuwa mushumoni, wo ṱuwa mushumoni au koni u wana tshelede ya UIF, u tea uya wa shuma iṅwe three months uri u kone u i wana heyo tshelede. Zwino ndi nga muvhudza uri no mushumo wa fhela unga kona uya hangei na hangei, wa kona u wana tshelede yane ya ḓo thusa u swikela u tshi wana muṅwe mushumo.

Uṱo amba ngoho athi thu vhuya nda renga nnḓu, zwi amba zwori ndi nga zwinga balela uri ndi kone u fha muthu advice ya uri uṱo zwi itisa hani, kana mini kana mini ngauri thi thu vhuya nda renga nnḓu vhutshiloni hanga, zwi amba zwori athi ḓivhi uri zwithu zwa hone zwi tshimbilisa hani.

Vhathu vhanzhi vha vha vha vha khou shavha u amba nga hazwo ngauri, vha vha vha kho shavha uri vhavha vha khou shavha u amba nga ha lufu. Avha ṱoḓi nau zwi ita entertain ngori muhumbuloni wavho, ni nga sivhe mufu zwino kana anytime soon zwi amba zwori a thi ṱoḓi u amba nga hazwo, nda sa zwi entertain zwi amba zwori zwi nga zwi nga si itee.

Ee mavu mavu are raithi a thusa nga maanḓa, u hudza zwithu kharali muthu o ṱavha mavu are fethaiḽi ndi tshone tshithu tshine vha vha kho ṱoda. Ndi ngazwo ri tshi ṱoḓa u ṱavha na muḓini, ri tshi ita uri mavu ashu a kone u vha fethaiḽi ri kone u maker sure zwine ra khou zwi ṱavha zwi hule zwavhuḓi.

Thi thu vhuya nda ya nda zwi ita kana zwa itea kha nṋe, mara ndi vhona u nga ri wa vhuya wai apuḽayela ḽounu wa sa i dzhie vha i humisele murahu. Zwi amba zwori zwavhuḓi vhuḓi tshelede yavho vha i dzhia murahu, zwi amba zwori unga si tsha i wana kharali u khoi ṱoḓa u tea u ita wa ya wa ita heiḽa process futhi yo apuḽayela ḽounu. So wa sa ḓa wa i dzhia woi ita ḽounu zwi amba zwori tshelede i khou humela murahu kha muthu ane a khou hadzima yone heyo tshelede.